Ndizawuqinisekisa ukuba ndinendawo enembileyo yokukhula, efanele uhlobo lwezithombo endifuna ukuzikhulisa. Ndizawulungisa intlabathi, ndisuse izityalo ezindala ndizipholise. Ndizawufaka umgquba ukwenzela izinga lentlabathi yam libe ngowophezulu. Ndizawufumana izithombo ndizifake entlabathini ndiqinisekise ukuba ndizipha amanzi awaneleyo. Ndizawufaka ifethalayiza ukwenzela uba izithombo zam zifumane ukutya okwaneleyo. Ndizawuqinisekisa ukuba izifo nezilokazi zingatyi izithombo zam.

Ukutshintsha kwezigcawu zesimo sezulu okanye i-climate change ibangela ukutshintsha kwezimo zezulu. Loo nto ithetha amabanga okutshisa aphezulu neemvula. Oko kuthetha ukonakala kokutya ngoba izityalo nezilo zidinga izimo ezithile ukuze zikhule.

Ngenxa yokuba ixabiso lokuthengisa ipesika lusezantsi ukogqitha ixabiso lokuthenga ijem ndiye ndenza iingenelo okanye i-interest ephezulu ngoba ndiye ndafaka nemali eye yathenga ezinye ii-ingredients zokwenza ijem yepesika.

Umbona osusiweyo okanye okhutshiweyo kwisikhwebu uyakhawuleza ukonakala okanye ukubola. Loo nto ithetha uba kuya kufuneka ukuba ukuze ufake umbona wakho emkhenkceni okanye uwomise kwenzele uba uzokwazi ukusileka ungabolanga.

Kwizinto ezinintsi ezibangela ukuba amasimi ezilalini angasetyenziswa ndiza kuthetha ngezintathu. Eyokuqala, abantu abanalo ulwazi ngezolimo. Okwesibini, iintlabathi yonakele yi-climate change. Eyesithathu, abantu abanayo imali yokuthenga imithombo.

Amaphulo karhulumente wokufundisa uluntu ngezolimo nokufuya anceda kakhulu eMzantsi Afrika ngoba abantu abaninzi baswele imisebenzi kwaye abanayo imali yokuthenga ukutya nokuya kwiivenkile ezikufuphi.

Imifino ekhula ebusika endiya kuthi ndiyithengise ifana neminqathe, isipinatshi, ibhrokholi, ibhitruthi kwaye nekhaphetshu.

Njengokuba ndingumfama osaqalayo ndakuqesha abantu abambalwa kakhulu. Ndakuqala ngomntu ozawungena ekuzeni kusa ezokusenga iinkomo, aphume xa egqiba ahambe ayokuthengisa olo bisi. Kubekho oza kungena akhuphe imfuyo ayise emadlelweni, kubekho umntu oza kuncedisa apha efama ukuqoqosho nokulungisa.

Njengomfama othengisa inyama kubalulekile ukuba ndibe ne-cold storage okanye i-cold room. I-cold room iyayihlalisa inyama iintsukwana ezimbalwa ukuba umkhenkce upholile kodwa ukuba umkhenkce ubanda kakhulu inyama iyakwazi uhlala inyanga okanye iinyanga. Enye indlela eyenza ukuba inyama ingaboli msinya kukuyikhupha amanzi kancinci, ikhona indlela esetyenziswa ngabafama ebizwa i-jerky. Le ndlela yenza ukuba inyama ibe nokoma kancinci kodwa ingade ibe ngumqwayito.

Kulo mhlaba ndiwunikwa ngurhulumente ndizawuqeshisa kwabafama abanintsana okanye abaliqela, ukwenzela ukuba umhlaba ujike ube yi-communal farm. Into eyenza ukuba ndiqeshise ngalo mhlaba kukuba andinalo ulwazi ngezolimo.

Imfuyo yam ndiza kwenza isiqiniseko sokuba itya kakuhle kwaye inogqirha wezilwanyana ozigoma mhla nezolo okanye xa kufanelekileyo.

Kwiindawo ezisebenza amanina umehluko siyawubona kwaye neengenelo ziphezulu, ngokuba amanina anenkathalo kwintlabathi kwaye nezityalo ziyawathanda.

Inyama eqwayitiweyo ezigciniweyo ineengenelo ngoba le nyama ayiboli kwamsinyane, ihlala noko ithutyana elide. Iyayifaka imali ngoba ayiyo nyama enintsi le iqwayitwayo kodwa yinyama encinanana eza kuyifaka nayo imali. Inyama engumqwayito ifakwa ityiwa ukwenzela uba yome izokwazi ke ngoku ukuba ingaboli kwamsinyane kodwa ihlale ithuba elide.

omtsha ophumelele kwezolimo eyunivesithi uya kuba luncedo kakhulu kweyam ifama ngoba usenezinto asazikhumbulayo ezasezincwadini kwaye neendlela ezintsha zokuphatha ifama. Uza kuncedisana naba sebesebenza apha kwifama, naye abe nento ayifundayo.

Abantu abafuyileyo bangafumana uncedo ebantwini abasemagunyeni. Isikakhulu abantu abasezilalini bangafundiswa iindlela zoshishina ngeemfuyo zabo.

Ezolimo nokufuya kwilizwe laseMzantsi Afrika kubalulekile ukuba lufumane inkxaso ngoba izityalo kwaye nenyama iyathengiswa kumazwe aphandle, nto leyo inyusa ezomnotho zelizwe.

Ngokutyala nje amaxolo eetapile uyakwazi ukuba utyale esitsha isityalo seetapile.

Isithuthi sezivuno sakho kubalulekile ukuba sicoceke ngamaxesha onke ngokuba iintakumba okanye iintwala zemithi ziyahlala kuso zizongena kwesakho isivuno sizitye sife. Kwaye nentlabathi engalunganga iyakwazi ukungena ibulale isivuno sakho.

Izinambuzane ezinokuba yingozi kwizityalo zifana neenkumbi, iintwala zemithi kwaye neembovane ezitya imithi. Iindlela zokukhusela izityalo zakho zohlukahlukile. Ungathenga ii-chemicals ezithengiswa kwiivenkile zezityalo okanye kwezolimo. Ungakwazi nawe ukuzilungiselela izityalo zakho ngezinto zalapha ezindlini, endlini okwazi ukuzisebenzisa.

Ngokuxhasa abalimi abasakhulayo i-GDP inganyuka ngoba amathuba emisebenzi aza kuba maninzi kwaye nabantu baza kufunda izinto ezintsha kubalimi abancinane abaphuma kwiiyunivesithi.

Imifino eya ilungele imo yezulu yangentwasahlobo litswele, iasparagasi kunye nelethasi, nezinye ezininzi.

Ukutya okunkonkxiweyo kuhlala ixesha elide kungokonakali. Kuyakwazi ukuhlala kungekho nasefrijini okanye emkhenkceni. Ukutya okunkonkxiweyo ukutya ngexesha ofuna ngalo. Iinyanga ziyadlula oko ubufake oko kutya enkonkxeni kube kungabolanga.